Cha, lokhu singakwenza kube yimpumelelo ngokunikeza ulwazi olunzula, noma ulwazi olujulile mayelana nazo zonke izinto ezihambisana nabosizo lokuqala. Lokho lokho kufaka usizo lwezilonda noma izimo eziphuthumayo. Siphinde futhi sifundise ngenhlanzeko nje kubantu, ngenhlanzeko ngoba nayo ibalulekile uma kuwukuthi uzosiza umuntu, noma uma kuwukuthi ungumuntu wosizo lokuqala, noma nje uma kuwukuthi uwumuntu nje, ibalulekile nayo.

Okuvamise kakhulu mayelana nalesi sifo i-COVID-19 noma imithi yokugomela i-COVID-19, ukuthi le mithi le etholakale, le migomo le etholakale ngesikhathi esifishane kangaka, nayo nje iyinye indlela yokusigulisa noma yokuthi banciphise abantu emhlabeni. Abantu abakholelwa ekuthenini iyindlela ebalulekile yokusiphilisa singabantu, kodwa bakubona kuyindlela nje yokuzakhela noma ukugulisa abantu, ubafakele yona le-COVID-19.

Ukulwisana nokusentshenziswa kwezidakamizwa mfowethu, kuyimpi esiyilwa usuku nosuku. Kodwa nje okubalulekile ukuthi uthole umuntu ozokusiza, ozokhuluma naye ngaso sonke isikhathi uma uzizwa usengcindezeleni, noma uzizwa sengathi ufuna ukusebenzisa futhi, lokho kuyaye kusize, ikakhulukazi uma uthole umuntu oke wayihamba le ndlela nawe oyihambayo, ekunike amaqhinga wokuthi yena wayenzenjani ukulwisana nale nto.

Ukuqinisekisa ukuphepha kwabantu abaye basebenzise lo layini or izingcingo zosizo lokuqala noma izingcingo eziphuthumayo. Esimeni sokucisha kukagesi ngingaqinisekisa ukuthi indawo le esiyisebenzisayo enama-generator okusikelela ugesi uma ucishile. Ngaleyo ndlela leyo noma ugesi ungekho sizoqhubeka thina sibenawo umbane, amafoni ethu aqhubeke asebenze, abantu bakhone ukuthi basishayela bathole usizo lolo ebasuke baludinga ngaleso sikhathi.

La ngoba umuntu usekhulile umuntu omdala, kubalulekile ukuthi ethole amabhusta, khona khona umzimba wakhe ngoba umuntu osekhulile, umzimba wakhe uzothola lawo mandla okuvikeka, okuzivikela kwi-COVID-19. Izakhiwo zomzimba wakhe zizoba nalawo mandla lawo, ngoba umuntu omdala kubalulekile noma eseyigomelile nje i-COVID-19. Kubalulekile ukuthi eqhubeke ewathole amabhusta yebo.

Umsebenzi wezicishamlilo ukuthi zifike zicishe umlilo ezindaweni lapho kuqaleke khona umlilo ngokungesiyonhloso. So, ukubaxhumanisa nabosizo lokuqala kubalulekile ngoba bangase bakhiphe abantu lapho abantu ebebasemlilweni ebadinga usizo ngezempilo, abantu abangenwe intuthu emzimbeni. Labo bantu labo ngeke basizwe izicishamlilo kuphela kodwa bazodinga abantu abanolwazi nebaqeqeshiwe ngokosizo lokuqala ukuthi babasize. Abanye bashile, nabo labo badinga abantu abaqeqeshekile ngosizo lokuqala not isicishamlilo kuphela.

Or into engenziwa abasebenzi kule simo ukuthi, lo muthi lo omncane okhona babuke kuleziguli zabo abanazo ukuthi, ibona baphi abawudinga kakhulu. Banike bona kakhulu labo abawudinga kakhulu, ukuthi laba abasenawo babanike ngamazinga amancane, ebese bafaka ama-oda okuthi balinde kubuye umuthi, bazokhona ukuthi banike wonke, zonke iziguli zabo ngokwanele. Kodwa ngalesi khathi basashodelwa, kungamele babuke ukuthi, ibona baphi abawudinga kakhulu ngaleso sikhathi, ibona baphi esebazophelelwa umuthi. Bese banika bona labo bantu, kakhulu-ke lo muthi.

Kubalulekile ukuthi uma uthola umuthi, ubuke le mibhalo yemithi, lokhu esikubiza ngesiNgisi, ngamalebhele, ubuke uhlole ukuthi idethi ayikadluli yini, idethi or usuku lwawo loku-expire alukadluli yini, ubuke igama lomakhi, lomuntu owakha lowo muthi, obuke nanegama lomuthi kuyo le lebuli, ukuthi irejistiwe yini, noma isemthethweni yini ngokukwama-body, noma ngokukwama-body aseNingizimu Afrika ukuthi isemthethweni yini.

Kubalulekile ngoba amadoda analokuthi noma anokuzitshela ukuthi, indoda ayikhali, noma indoda, noma awathandi ukukhuluma ngemizwa yawo. Lokho kwenza ukuthi noma sebacindezelekile, bathathe yonke into bayifake noma bayivalele ngaphakathi enhlizweni. Bagcine sebazithola sebacabanga ngokuzibulala, bagcine sebenza izinto ezingekho zinhle ngenxa yalento le abangakhulumi ngayo abayivalele ey'nhlizweni zabo.

Uma siya nje, uma siya nje kuleli phuzu ngokuzicwasa kanye nale eyobudoda. Indoda izibona sengathi akusiyondoda kahle uma kuwukuthi isidinga usizo noma isiyakhala, ikhalela komunye umuntu, okungasilona iqiniso lokho. Kubalulekile ukuthi uma uzizwa ukuthi uyindoda, sekuyabheda noma usudinga usizo, usheshe ukhulume, usheshe ukhulume. Lokho ukukwenzi ube yindoda noma ungabi indoda. Lokho kukwenza ube umuntu odinga usizo nawe, kwesinye isikhathi.

Ngoba esalindile engakazazi noma unayo noma akakabinayo i-COVID-19, kumele ezivalele ngokwakhe, lokhu okubizwa nge-self quarantine. Ngaleyo ndlela leyo akazihlanganisi nabantu, okusho ukuthi imphumela le azoyithola izoba imphumela okuyiyona ngoba kusukela eye emtholampilo ukuyothola ukuthi unayo noma cha, ukuyohlolwa, akakahlangani nabanye abantu, kanti uma ephinda ezihlanganise nabantu angase ayithole futhi uma kuwukuthi ubengenayo, noma uma kuwukuthi ubenayo angase ayidlulisele kwabanye abantu.